Ho na le di-college kapa di-University, tse ka thusang batjha. Hore ba qetelletse ba tsebile kapa ba bile le menyetla ya ho ithuta ka tsa bolemi, e leng tsa temo. Mme ba qetelletse ba tsebile molemo wa temo lefatsheng la rona la Afrika Borwa. Ho na le mafapha a fanang ka dithuto tse nkang dikgwedi tse tharo ho isa ho tse nne. Hore motjha a ka qetelletse a tsebile hore na temo e molemo ha kakang mobung kapa lefatsheng la bo rona. Ho na le lefapha la neng le re reng ke la Agri BEE le fanang ka tshehetso ho batjha ba batsho. Hore ba ka ithutela kapa la ba tshehetsa, la ba fa mekitlanenyana kapa la ba fund-a. Hore ba tsebe hore na temo, e thusa lefatshe tsela ya bo ng rona ha kae. Mafapha a mang a mangata le di-college di ngata. Mme ke menyetla eo batjha ba batsho ba Afrika Borwa ba e hlokang.

Rapolasi kapa motho a sebetsang ka polasi. O lokela ho etsa bonnete ba hore polasi ya hao e maemong a nepahetseng, a hore a ka ba le batho ba sebetsang polasing ya hae. Mme hape o lokela ho etsa bonnete ba hore disebediswa kapa tshebediso tse teng moo polasing ya hae, ke tse lekaneng. Mme ke tse motjheng, tse maemong a nepahetseng hore di ka sebediswa ke batho ba bang. E kaba di-mask kapa disebediswa tsa matsohong, dikgarafu. Nthwe nngwe le e nngwe e lokela hore e be e le maemong a hantle e le hore e seke ya qetelletse e hlahisitse basebetsi kotsi. Mme se seng hape ke hore o lokela ho etsa bonnete ba hore o sebedisa melao ya basebetsi, e sa hatelleha basebetsi. O patala basebetsi ka nako, le nthwe ngwe le e nngwe o e etsa ka tsela e nepahetseng ya semolao.

Ha o nehela ho senang poho. Re sebedisa seo re reng ke kgwediso ka seatla. E leng hore re nka peo ya dipoho tse ding, tse leng hore di ntse di beuwe hore di be ka sehatsetsing bakeng sa batho ba nehelang ba sena poho. Mme re nka peo e na na, re a e nka re tlo tla re e kenye ka hare ho popelo ya kgomo e leng hore o batla eo tswalle. Mme kamora nako e itseng re e kentse ekaba matsatsinyana a isang mashome a mararo. Re tla kgona hore re shebe hore na ketsahalo eo re e entseng ebe e phethahetse na. Le hore e be kgomo ya hao e se e loketse hore e ka o tswalla dikgomo. Ke yona tsela kapa mokgwa oo ro sebedisang monana bankeng ya Maro a Botona a Diphoofolo. Ke a leboha.

Ntate, wa tseba Afrika Borwa kajeno. Batho ba mapolasing, ba sebetsang mapolasing. Le bona ka ho tshwanang, ba na le ditokelo. Ba na le tokelo ya hore ba tshwarwe hantle mesebetsing ya bona. Mme ba seke ba sebetsa dihora tse ngata tse leng hore di ya ba hatella, ebe meputso ya bona ya fokola. Ba na le tokelo ya hore ba be le tshebeletso ya bophelo bo botle haeba e le hore maphelo a bona ba ithola e fokola ka lebaka la mesebetsi eo ba e sebetsang. Mme le meputso ya bona e lokela hore e lefe ka nako. Ba ithole ba na le metsi a hlwekileng, eleng hore ba sebedisa jwalo ka mang kapa mang. Ke seo molao o se kgothaletsang. Hore hape ba rutwe ka mosebetsi oo ba o sebetsang. Ba be le thuto e nepahetseng bakeng sa mosebetsi oo ba o sebetsang. Se seng hape se bohlokwa, le bona ka ho tshwanang. Ba tshwantse ba be le seo re reng ke union, e leng hore ya ba emela jwalo ka basebetsi.

Re ne re ile ra etsa kopo, dilemo tse hlano tse fetileng. Ya ho buseletswa lefatshe, kapa mobu wa bo rona. Empa re a bona hore nako e ntse e ja babedi. Mme ha hona letho le etsahalang. Ke ka hona ke nkileng boiteko, bo bo kana ba hore ke foune. Mme ke utlwe hore na ebe dintho di salletse hokae, kapa ebe bothata bo hokae. Ka ha lefatshe la bo rona rea le hloka mobu, ra ho hloka hore re tlo ntlafatsa ho ona. Hore re tlo bona hore na re etsang ka ona hobane ke wa bo rona. Re bua ka lefatshe le leng hore re ile ra le amuwa ka nako e la ya apartheid. Mme re a le kopa, ke ka hona ke founeng kajeno hore ke utlwe hore na tswelopele e tla qala neng. Ka ha mosebetsi ke bona o le le leqeme. Mme ka hoo, ke kopa tlhalosetso hore ke utlwisise hore na ho etsahala jwang. Ke a leboha.

Hei! Motswalle, wa tseba ke leboha ha kakang hore ebe o njwetsitse ka monyetla wa ho mmuso, o etsang wa mananeo a temo bakeng sa batjha. Feela njwetse, e be ho tla nkuwa batjha ba ho tloha dilemong tse kae, ho fihlella ho tse kae? Se seng hape, e be lenaneho le le tla nka mohlomong dikgwedi tse kae bonyane? Mme hape he, ke batla ho tseba. Hore na nakong e e lenaneo lena le ntseng le tswela pele. E be hona le seo batjha ba tla se fuwang moputsonyana mohlomong bakeng sa hore ebe ba ntse ba ba ya kwetlisong eo? Hape e be ho tlaba le di-certificate e le bopaki bo bontshang hore motho o ile wa wa ba teng kapa wa ba karolo ya lenaneho leo le tla be e le etsuwa ka yona nako eo?

Wa tseba ke nahana eng mokgotsi, ke nahana hore mmuso ke nako jwale ya hore ba fane ka menyetla ho ntlafatsa. Hore batho ba seke ba lapa hakana ka, ha ba ka fa bo ramapolasi ba na na ba banyenyane. Ba ba fa monyetla wa hore mohlomong ba ba fe mobu o moholonyana. Hore ba ka jala dijo tse ngata. Ba ntse ba sa lebale hore dijong tseo tse ngata ho tshwanetse ho be le polokelo ya metsi a hlwekileng. Mme ba ba fa dithuto kapa dithupello, e le hore ba ka ntlafatsa tsebo e sentse ba na le yona. Se seng hape ke nahana hore ba lokela ho ntlafatsa polokelo ya dijo. Mo dijo di bolokuweng teng, di lokela hore di bolokilwe ka hara di-container-a kapa, ntho tseo e leng hore di hlwekile. Se seng hape ke hore, ba lokela ho ntlafatsa metjha e leng hore e tsamaisa dijo tsena. E le hore ha di fihla di seke tsa senyeha kapa tsa fihla se di senyehile moo di lokelang hore di ye teng.

O sebeditse, ka hore e be o tlile mona ho tla kopa thuso. Ntho ya bohlokwa eo o ka e etsang. Ke ho tshela kapa ho fafatsa chemical e bitswang artisim hohle ka mola, moo o kentseng peo ya hao teng. Kapa o ka tshela hoduma lekala la poone ka leng. E le hore o ka tlosa kokwanahloko e nngwe le e nngwe, kapa lehola leo eleng hore le ka hlaha la ba teng.